Okokuqala i-smartphone sivumela abasebenzisi ukuba bafowune, bathumele imiyalezo ebhaliweyo kwii-apps ngokukhawuleza bengenayo naloo airtime. Kwezi zixhobo zikwi-smartphone, uyakwazi ukubona xa umyalezo ufikile kulaa mntu okanye laa mntu eyifunda loo myalezo lowo. Okwesibini, kukufikeleleka kolwazi. Ungakhangela nantoni na lula kwi-intanethi, ujonge ii-imeyile, ufumane neempendulo kumsebenzi wakho wesikolo. I-smartphones zenza lula ukuqhagamshelana nabantu abakude nakwamanye amazwe. Okwesithathu, ezifowuni zikwayiyo nendlela yokuchitha isithukuthezi. Uzonwabise ngokuthi ubukele iividiyo, iifilimu ezikuShowmax noNetflix kwakunye nokumamela umculo ungakhange ukhuphe mali yokuthenga.

Ngokoluvo lwam ndicinga ukuba ukufikeleleka kwiWi-Fi yasimahla kufuneka kukhathelelwe ingqalelo njengelungelo lomntu. Kweli xesha siphila kulo yonke into ifuna i-intanethi. Inani labemi lusebenzisa i-intanethi rhoqo kwimfundo yabo, ubungcali kunye nobomi bentlalo. Abantu kufuneke bajonge rhoqo okanye bathumele i-email ngenjongo yokufuna umsebenzi. Xa ulahleka ufuna ukujonga indlela oyihambayo kufuneka loo internet ukuze ukwazi usebenzise i-GPS esefowunini yakho. Ukuze uthelekise amaxabiso evenkileni xa usedolophini kufuneka ube naloo internet, loo nto ifuna iWi-Fi yasimahla. Nokufuna iteksi ezifana njengooUber, loo nto idinga iWi-Fi xa umntu engenayo idatha. Ngoku ke iWi-Fi yasimahla ingaluncedo kuluntu lonke.

Ukuba mna ndingaziqalela eyam iinkonzo yostrimisho efana nooNetflix kunye nooShowmax, inani eliphezulu andinovumela kwesona sicwangciso siphantsi ngexabiso kwizixhobo ingaizihlanu. Loo nto ndingayenzela ukuba apha eMzantsi Afrika abantu abaninzi abanayo imali kwaye bahlala bebaninzi kwikhaya elinye, ngoko ukuze eyam iinkonzo ibe nomtsalane ngakumbi ndingenza njalo.

Ezi app zenza unxibelelwano olusebenza ngakumbi. Elinye ingenelo ekusebenziseni app zemiyalezo kukuba zinceda ukuphucula ukuhamba kweenkcukacha, kubantwana besikolo kwakunye nasebenzayo. Ngokomzekelo kwezi app kubakho amaqela. Abaphathi abaninzi basebenzisa iiWhatsApp groups ukuze bathethe nabasebenzi bonke ngexesha elinye kunokufowunelwa umntu ngamnye uthetha into enye. Ezi app zenza lula ukubona nokuqinisekisa uba umntu uwufumene umyalezo ngoba iyakuxelela xa zifikile kwi-cellphone yakhe naxa laa umntu efundile loo myalezo. Ngoko umntu akakwazi uxoka athi, hayi andiyazi loo nto, khange ndisufumane umyalezo lowo. Xa ungxamile uyakwazi ukuthumela umyalezo welizwi lakho. Abanye abantu abathandi nokufownelwa ke okanye ukuthetha kakhulu kwi-cellphone, ngoko bayancedakala ngokuthi kubekho ezinye iindlela zokuncokola nomntu ungakhange uwuvule kwa uwuvula umlomo wakho.

Nam ndinalo elo tyala lokuthanda iindaba zabantu abadumileyo. Ngokoluvo lwam ndicinga ukuba sizithandela le nto iziphazamiso ukuthi kubomi bethu neengxaki zethu. Kulula ujonga iindaba zabo nokubagxeka kunohoyana nezethu iingxaki ezisixakileyo. Enye into ubomi kwabantu badumileyo butyalwa njengobomi obu fezekileyo kune yethu. Ezindaba zisinika into yokuthetha xa sidibana nezihlobo zethu naxa kuphele iincoko. Abantu abadumileyo bathathwa njengezinto zobutyebi obuqhelekileyo ukuba besingabanikeli ngqalelo njengabantu ababalulekileyo bekungayi kubakho dumo kubo.

Iingenelo zongena kwiWi-Fi ngelungiselelo le-router zininzi kakhulu. Uyakwazi ukungenisa izixhobo ezinintsi kwiWi-Fi router ungakhange ube usebenzisa icingo okanye iintambo. Ikuvumela kuba wabelane ngonxibelelwano lweintanethi olunye kunye nazo zonke izixhobo ezingene kuloo router leyo. Loo nto ikusindisa ekukhupheni imali enintsi yedatha kwakunye nexesha. Uninzi lwee-router zeWi-Fi zasendlini ziyakwazi ukudibanisa izixhobo ezifike kumashumi amabini, loo nto ayichaphazeli santya kunye nomgangatho wokuqhagamshelo lweintanethi.

Hayi, andicingi ingayinto entle mna xa kunjalo. Akuzubakho mfuneko yethu kaloku xa sizocingelwa zezizixhobo. Loo nto xa kunjalo yothetha ukuba naxa uqumbele umntu umthuke ngaphakathi, itsho ukuthi i-cellphone yam izamxelela uba mna ndinomsindo. Ingadala ingxaki ezinintsi gqithi loo nto. Zininzi kwaye zinzulu iingcinga zomntu, asiyenzi yonke into esiyicingayo ngakumbi xa sicaphukile.